Abantu basezilokishini bangazigcina zinomtsalane kwaye zinika amava anentsingiselo ngokuba ngabamkeli abavulekileyo, abathobekileyo nabanothando. Ababelana ngenkcubeko, imbali kunye nobomi babo bemihla ngemihla ngendlela enobubele nelungiselwe kakuhle.

Ukwebiwa kweentambo zombane ezihamba ngentla kweziporo zikaloliwe kuyingozi kakhulu, umbane ophakathi kwezi ntambo unokubulala kwangoko. Ukongeza, xa zibiwa kuyaphazamisa ukuhamba koololiwe, kuchaphazela abantu abaninzi kwaye konakalisa uqoqosho. Endaweni yokuthatha esi senzo kungcono ukuba ufumane uncedo okanye amathuba afanelekileyo okuphila ngendlela ekhuselekileyo. Ubomi buxabiseke kakhulu kuneentsimbi okanye imali emfutshane.

Kuye kuxhomekeke uba ndihamba nabani kwaye ngeliphi ixesha lonyaka. Xana ndihamba ndedwa ehlotyeni ndiye ndidikwe kakhulu kuba andikuthandi ukuhamba ngebhasi umgama omde ehlotyeni ndindedwa. Kuba ndingumntu ophila nge-asthma into ethetha ukuthi xana ndifixaniseleka phayana ebhasini kuba kushushu okanye kunuka izinto zabantu abazenzayo ngelo xesha, ndiye ndiphatheki kakuhle. Kodwa ke xa ndihamba nomntu noko uye azame ukundenza ndonwabe ndilibale ngaloo nto ndiyivayo ngelo xesha. Ebusika ke ndiyakonwabela kuba ixesha elininzi ndiyalala kwaye kuba shushu ebhasini.

Imfazwe zeeteksi eMzantsi Afrika ziye zaba yingxaki enkulu. Ukuze zinciphiseke kusekwe iibhodi zokulawula indlela, kwasayinwa izivumelwano zoxolo phakathi kwe-association kubandakanywa amapolisa kwaye kusenziwa indlela ezizezinye zothutho ezifana ne-BRT. Ezinye iindlela zisebenzile kwezinye iindawo kodwa ingxaki zisekhona ngenxa yokungathembani, ulawulo olungonelanga kunye nobundlobongela. Isisombululo esizinzileyo sifuna ulawulo olungqongqo, intsebenziswano kunye nokwandiswa kweendlela ezahlukeneyo zokuthutha.

Xa uhamba ebusuku ixesha elininzi uye ulichithe ulele, nto leyo ethetha ukuba umgama omninzi kolu hambo lwakho awuzuwuva ncam. Then ke ngoku xa uhamba emini uzawuhlala ixesha elininzi, ngamanye amaxesha ebhoreke ingakumbi xa uhamba wedwa and ke ngoku mhlawumbi if ubuzikhipha bhizi ngefowuni yakho, icime ifowuni yakho and then ubhoreke ke. So kungcono uhamba ebusuku.

Phambi kohamba uhambo olude umqhubi makaqiniseke ukuba imoto isesimeni esifanelekileyo, amafutha, amanzi enjini, amavili, izibane, njalo njalo. Unazo zonke iincwadi ezisemthethweni, kusho uthi ilayisensi, i-inshorensi, i-PDP. Kwaye ulungiselele indlela ahamba ngayo, uphumle ngokwaneleyo kwaye uphathe izixhobo zokhuselo ezifana nebhanti, i-first aid kit nefowuni enebhetri. Oku kunceda ukuqinisekisa uhambo olukhuselekileyo nolungenangxaki.

Xa amagosa evumela isinyobo abaqhubi abalandela umthetho bachaphazeleka ngenxa yokhuphiswano olungalinganiyo, iingozi ezindleleni, ukuphulukana nokuthembela kwimithetho kunye nokonakala komgangatho weenkonzo yothutho. Oku kubeka emngciphekweni wonke umntu, hayi kuphela abenzi abenza izinto ezingekho semthethweni.